Ukunikezwa kwemindeni indawo enkulu yokulima, kuzosiza ngoba kuzoqeda inhlupheko emphakathini. Imindeni eminingi angeke isasokola ukuze ithole ukudla. Futhi bazokwazi ukuziphilisa nangokuthi bekwazi ukuthi bedayisele.

Kuningi okutshalwayo endaweni yangakithi. Okudume kakhulu okutshalwayo ngingasho ukuthi ena u-anyanisi, umfino, ubrinjolo, kanye nesihlahla samapentshisi.

Izindlela abalimi abangazisebenzisa ukubuyisela impilo yomhlabathi, ukuthi benze okwakwenziwa kudala okubizwa ngokuthi umanyolo. Okwakuthathwa ubulongwe benkomo kanye namasimba ezinkukhu, kuhlanganiswe kuthelwe emhlabathini ukuze umhlabathi uvunde. Okunye abangakwenza i-compost. Okunye abangakwenza ukuthi bayeke umhlabathi okade betshayela kuwona esikhathini eside bawuyeke uhlale bengatshali lutho. Khane leyo nhlabathi leyo izokwazi ukuthi ena ibuyele esimeni sakudala bezokwazi ukuthi betshale okunye futhi.

Ukugcina ukudla ngokubanda noma ngokufakwa emathinini kuzokwenza ukuthi ena ukudla .

Ukuze ngishintshe ukukhetha kwami izitshalo engizozitshala ngingenza ucwaningo, ngibheke ku-inthanethi ukuthi ukuthi isimo sezulu sime kanjani. Uma ngenza kanjalo ngizokwazi ukuthi ngibone ukuthi ikuphi engizokwazi ukuthi ngiqale ngakho ukutshala. Isibonelo, ngizokwazi ukuthi ummbila ngingawutshali ngoDisemba ngiwutshale ngoJuni ngoba ngiyabona ukuthi ena ngoNtulikazi izulu lizobe lina kakhulu. Ngakho-ke kuzongisiza ukuthi ngitshale ummbila ngoNtulikazi kunokuthi ngiwutshale ngoZibandlela.

Izithelo eziningi zidinga amanzi kanye nelanga ukuze zikhule. Uma isimo sezulu sishintsha sengitshalile i-greenhouse okuzokwenza ukuthi izitshalo zami zikwazi ukukhula futhi ngoba idonsa ilanga. Ngibe namanzi engiwabekile engaziyo ukuthi uma kwenzeka kuba nesomiso ngizonisela ngawo.

Abantu abadala abamkantshubomvu bengadlulisa ulwazi lokuthi, kumele uma utshala utshale ngezakho izandla. Ngoba esikhathini samanje sekusetshenziswa imishini ukuze kutshalwe. Lokhu kuzoba usizo kubalimi abasha namuhla ngoba kuzobenzela ugqozi nofuqufuqu ukuthi bethande izitshalo zabo. Ngoba uma utshala ngezakho izandla uma into ikhula uyabona ukuthi lo umsebenzi wezandla zakho.

Izinyathelo ezihlelekile ekuguquleni umkhiqizo omusha ube umkhiqizo ofakwe emathineni ekumele zithathwe ngokuthi abalimi bathole izinkampani ezizokwazi ukuthi zibenzele imali, futhi

Ngingaqala ngokuthi ngizame ukuthi ngiwuvundise umhlabathi, ngithele umanyolo, ngiwunisele ukuze uma kuyisikhathi sokutshala umhlabathi wami ukahle futhi ukulindele ukuthi kufakwe izitshalo ezintsha.

Ugogo kumele acabange ukuthi siphila ezinkathini ezinjani. Acabange ukuthi ngabe umhlabathi uzozivumele yini lezo zitshalo afuna ukuzitshala. Ngoba indawo nendawo inenhlabathi ehlukile. Okuvumelekile enhlabathini yasemphakathini wami kungenzeka ingavumeleki komunye umphakathi. Kumele futhi acabange isimo sezulu ukuthi sizoba njani futhi sizoba namthelela muni esitshalweni lesi azobe esithengile futhi afuna ukusitshala.

Ngingaqala ngokuthi ngihambe ngiyobheka ukuthi iyimalini i-hydroponic, bese uma ngizokwazi ukuthi ngithenge ngiyithenge. Kodwa izici engingazicabangela ukuthi ngabe izoziphatha kanjani izitshalo. Ngoba ngokolwazi i-hydroponic iyaye ingaziphathi kahle izitshalo. Futhi alukho luningi ulwazi lwe-hydroponic emhlabeni. Futhi ukuyinakekela nayo kubiza imali eningi. Ngingacabanga ukuthi ngizokwazi yini ukuthi ngikwazi ukuthi nginakekele izitshalo ngiphinde nginakekele nayo i-hydroponic. Ngoba ihlukile yona ayifaki umhlabathi isebenza ngamanzi kuphela. Futhi futhi nama-nutrient-i ayiwathathi emhlabathini.

Izitshalo ezitshalwa abalimi abasafufuza endaweni yakithi, isipinashi, imifino, u-anyanisi, nokherothi.

Ubuchwepheshe bungakwazi ukuthi usazise kusenesikhathi ukuthi ena kwenzakalani ezitshalweni zethu, ukuze kuzokwazi ukuthi izifo zigwemeke kusenesikhathi.

Ukuchelela kuzoba nomthelela omuhle emagilebhisini ngoba kuzokwenza ukuthi akhule ngaleyo ndlela azoba maningi futhi ikhwalithi yawo izoba yinhle ekuthenini kukhandeke iwayini.

Izintuthwane zingasekelwa ngokuthi zinikezwe ukudla okwanele kanye namanzi anele engadini ukuze zikwazi ukuthi zisize ekuvuthweni kwempova.

Ngingatshala isipinashi, ukherothi, amazambane kanye no-anyanisi ngoba leyo mifino iyona ekwazi ukuthi isheshe ibambe enhlabathini. Futhi ikhula kahle mawukuthi uyayinakekela ingadi yakho futhi uyinisele ngokwanele.

Yebo, ngingangena emkhakheni wezolimo ngoba imali ikhona uma ulima futhi udayisa izitshalo lezi ozilimayo. Abantu baphila ngazo emphakathini. Ngakho uma ngingase ngithole uxhaso lwezimali, ngingangena emkhakheni wezolimo.

Amasu abalimi nabasebenza ezingadini abangawenza ukuthi befunde nge-greenhouse, ngakho-ke uma izitshalo zabo bezilimela kwi-greenhouse akukho lula ukuthi zithathwe umoya.

Izindlela zokunisela zingathuthukiswa ngokuthi, uhulumeni ubaxhase labo bantu ngabo JoJo Tank ngaleyo ndlela leyo uma izulu lina u-JoJo Tank uyagcwala bese kuba khona amanzi. Enye indlela uhulumeni angabasiza ngayo ukuthi kufike izimoto ezinkulu eziphatha amanzi zikwazi ukuthi zisize lapho ekumele zinisele khona.